Ndithanda iierityisi ezikhenkcezisiweyo ngoba zona sekulula ukuzenza kwaye zona azinawongo amanzi amanintsi laa kufuneke ube uwakhethile, uthetha nje ngokupheka.

Oh, ndingasokola kakhulu xa imvula inetha kancinci kuba kaloku izityalo zidinga amanzi wemvula and nemilambo yethu ikude apho sihlala khona ukuba singakwazi uthutha amanzi sinkcenkceshele izityalo zethu. Sithembele emvuleni.

Mna ndithanda ukutyala iziqhamo ngoba iziqhamo azisokolisi, azidingi kunkcenkceshelwa ngamaxesha onke ziyazikhulela. Zinamaxesha wabo woba uyayazi uba ngexesha elithile uzabe uvuna isityalo sakho seziqhamo zakho, utye. Uvune utye.

Ikhaphetshu nelethasi azikwazi ukumelana nemozulu yasehlotyeni ngoba kushushu kakhulu.

UMzantsi Afrika unabo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga iimpahla kuba sinazo iindawo ezenza impahla, iifektri ezenza iimpahla, iimpahla zethu ezinintsi siyazenzela ngokwethu apha eMzantsi. Loo nto ithetha ukuba oomatshini bethu bakhona and bayakwazi umelane naloo msebenzi lowo.

Urhulumente unganceda uzama babe nokunika abelimi amacingo nokulungiselela iigadi zabo kwangexesha. Babanike, babancedise nangobanika izityalo bazokwazi uba batyale ngokwexesha. Kuthi kufika ixesha loba kunetha iimvula kungakwazeki ukuya ezigadini, babe bona sebegqibile ukulima. Nto leyo iza kwenza uba yonke into ikhule ngokwexesha elilungileyo.

Okokuqala, ulutsha lingakwazi uba nayo na umdla kwezolimo uba izikolo zethu zingabafundisa lukhulu ngokwezolimo. Xa kufikelela kwimali, kwezemali uba abaqeshi bangabhatala imali ebonakalayo kwabantu abasebenza phayana kwezolimo. Kuba ngoku into eyenzekayo abantu abasebenza emasimini baye bangabhatalwa kakuhle imali, nto leyo ikhokhelela kuba abantu bangayiboneli ntweni into enento yolimo phakathi. Naleyo ke into iyafuneka uba nathi bazali sibafundise abantwana bethu uba izinto ezifana nezityalo neziqhamo uyakwazi uba ulime egadini, ube nazo wena ungazithengi.

Nangona ukutya okunkonxiweyo, tinned, okunye ekusekhenkcezisiweyo, frozen, kungathethi ukuba akulunganga, kukho impikiswano ejikelezayo ukutya okulolu hlobo. Le mpikiswano yenziwa kukuba ukutya okuninzi okwenziwe ngolu hlobo kuba nobuninzi betyiwa, iswekile kunye namafutha, zinto ezo zingekho empilweni. Xoxa ngombono othi ukukhetha ukutya okunkonxiweyo okanye okukhenkcezisiweyo kodwa okungalungiswanga kakhulu, minimally processed, kunokuba yinxalenye esempilweni yokutya okulungelelanisiweyo, balanced diet.

Okokuqala, xa unefama encinci funeka ukwazi uba ube nekiriva yakho nomhlakulo wakho nepeki yakho. Ukuba mhlawumbi ufuna ukugrumba uzokwenza iipali, kuyafuneka uba ube nazo ezakho uzokwazi ukuzisebenzisa. Nento ozoyisebenzisa xa unkcenkceshela, isinkcenkcesheli, naso siyadingeka kuba kaloku igadi yakho xa isencinci awukwazi uba ufake oophayiphi aba bakhulu ngoba igadi incinci. Ngoku uyawufuna ke isinkcenkcesheli esi sincinci usebenzise sona xa igadi yakho incinci nayo.

Mna ndizithandela nje umnqathe ngoba kulula nje ukuwulima kwaye unesondlo. Uyakwazi uyitya ungayiphekanga, uyakwazi nokuwutya uwuphekile. Kulula uba mawukwazi uhlakula naxa sewuwutyalile, awuthathi xesha elide kakhulu.

Abantu basezidolophini izityalo kubo akukho nzima ukuzifumana kuba kaloku bayakwazi uhamba bayozithenga ezivenkileni. Kukho iivenkile ezithengisa zona izityalo ikakhulu iziqhamo. Ziyakwazi ke uba xa ziba namaxesha wazo, namaxesha wazo ezivenkileni ke bayakwazi ukuzithenga ngokwamaxesha wazo. Kulula kanjalo ke uba mabazifumane abantu basedolophini.

Xa nifuna ukuba izityalo zenu zihlale ixesha elide zingaboli ukuze nikwazi uba nitye ixesha elide, kubalulekile ukuba kubekho izikhenkcezisi zifakwe emkhenkceni ukuze zizohlala ixesha elide. Nokuba zifakwe enkonkxeni, nalapho ziyakwazi ukuhlala ixesha elide unyaka okanye iminyaka. Loo nto leyo inganceda kakhulu ukuze singazibona sesiphulukana nezityalo zethu esesizivunile.

Inoba zithetha ngobunzima bofumana ingca kuba kaloku kwale ngca siyayitshisa, kwale ngca siyayithatha sakhe ngayo izindlu. Ziphinde mhlawumbi zithethe ngoba, oh ziyaphela, ngoba nathi siyazitya sixhomekeke kuzo singabantu.

Mna ndingazithengela umbona iihagu zam xa ndinoba nazo. Kodwa ndingazama noba ndizithathele mhlawumbi amaxolo weekhaphetshu ukuze zihlale zisemandleni zikulungele ukuba xa zisezixhelwa, sikwazi ukutya inyama esemandleni nenyama ekhuselekileyo engenazifo.

Kunzima ufuya iibhokhwe ngoba funeke usoloko ulandelelana nazo, apho zikhoyo uzigade ngoba iibhokhwe ziyamosha zifuna ungena ezigadini zabantu zitye umbona wabantu. Ngalo lonke ixesha funeke nje uhlale uzijongile apho ziya ngakhona. Bubunzima ke obo ngoba naxa zisitya zifuna ukutya kwalo mbona uwulimileyo.

Imfuyo yam isela amanzi am asetankini kwaye andikudanga nasemfuleni xa zifuna ukusela amanzi.

Isizathu sokuqala uba abafundi bangafuni ufunda ngezolimo ngamathuba omsebenzi anqongopheleyo kwezolimo. Okwesibini, izikolo zethu azinazo izinto zokufundisa ezibonakalayo ezolimo. Okwesithathu ezolimo ayiyongo into efane ifundiswe okanye ibekho emathubeni apho kuveliswa khona ngeembono zakhona mhlawumbi kumabonakude okanye kwiireyido stations.

Mna ndicinga uba bafumana imali ephantsi kakhulu ngenxana yoba inoba mhlawumbi abalimi abakhulu okanye abanikazi beefama bacinga uba ayingomsebenzi umkhulu okanye nje kuba ingakhange urhulumente wethu angazimiselanga kuphuhlisa imisebenzi yamafama. And enye into amafama aprayivethi, iinkampani zakhona zezabanikazi bazo so azikho phantsi korhulumente, so umntu unika loo mali afuna ukuyinika kuba eyazi uba ifama yeyakhe, ezolimo zezakhe.

Umthi ofunwa kakhulu emarikeni ngoku ngoweziqhamo ngoba wonke umntu ufuna ukuba neziqhamo zakhe azityalayo azikhulisele zona apho ahlala khona, ndicinga kanjalo.

Mna isityalo sam sokuqala endingasicinga yilamuni ngoba sisikhuseli esikhulu kumkhuhlane. Xa unomkhuhlane uyakwazi usebenzisa sona usitye kwaye naxa uphekayo uyakwazi ukuyisebenzisa uyitye okanye upheke ngayo. Umsebenzi wayo mnintsi.

Okokuqala, iimbotyi azifuni uxutywa nezinye izityalo. Uba ngaba ufuna ukwenza iimbotyi funeke nomhlaba wakho uyazi uba urayithi ulungile phambi koba utyale. Ufake amagwane wakho, ufake izikhuseli zakho ukwenzele uba nomhlaba wakho uthi xa sele utyala ube ukulungele ukutyala. Awukwazi ukufaka ithanga phakathi ezimbotyini. Funeka iimbotyi xa uzifakayayo uzenzela indawo yazo oyaziyo uba izawuba yibhedi yazo leyo kuqala zikhule.

Mna andizithandi iiyure ezinde zokusebenza okokuqala. And ke ngoku xa sowusebenza ungumsebenzi wasefama usebenza ebushushwini, ingase uyazi uba uzawusebenza endaweni enemithi for uba uzokwazi uba xa utsha kakhulu uyophumla. Kodwa nje usebenza ixesha elide mna andikuthandi.

Okokuqala, ndingafuna izikhali zokuvuna zisetyenziswe ngumntu okufundeleyo ukuzisebenzisa. Okwesibini, apho ndilime khona ibe yindawo engenazo izilwane ezilumayo ezifana neenyoka nezinye nje ezothusa abantu.

Kuyandinceda kakhulu ubulumko besiNtu kuba ndaye ndazi ngokwemvelaphi zethu nezinto zakudala ebezisenziwa ngoomakhulu bethu ukwenzela uba nam ndizifundise kwabalandelayo emva kwam. Kubalulekile ukwazi uba xa uvuna izivuno wenza njani ngendlela elungileyo, apho izityalo zizokwazi uba ziphinde zikhule futhi.